Ba sekaseka madi a ka tsenang le gore a go tsena leng, le gore a dingwaga tsa motho yo o bulang banka a di siametse gore a ka e bula kana jang.

Konokono e e diriwang ke go bona gore a ga o na dikoloto tse dingwe kwa morago tse o paletswe eng ke go di patela, ga e le gore o na le tsone ga gore ke wa bona karata ya sekoloto se sengwe go fitlhelela o duela se o se kolotang.

Se se ama ka gore ga o sa duele sekoloto se se fetileng ga ke wa bona sekoloto se se latelang mme kana seo se ka dira ga o setse o tlhoka thuso thata ya madi gore o ka tsaya kopo mme ga o sa duela se se fitileng ba ka se gofe. Seo se tokafadiwa fa o ka duela.

Ke gore o seke wa tsaya sekoloto se se fetang madi a o a amogelang kwa tirong ya gago kana go tswa go lo gongwe, o seke wa feta madi ao gonne ga o ka feta madi ao se tla go gobatsa wa bo o a fitlhelela o sa se duela.

Go buisa melao le melawana go thusa ka gore o a itse gore o itsenya mo go eng ga o ka seke wa buisa melao le melawana o ka fitlhela o itseng ntse mo mathateng a e leng gore o ka se kgone go ikentsha mo go one.

Ee, o tshwanetse gore o lemose batho ba le bantsi ba e leng gore ga ba na kitso ka dikoloto gore pele ga ba dira yone karata ya dikoloto ba bo ba itse gore ba itsenya kae.

Go ya ka gore o amogela bokae gonne o ka se re o amogela madi a kana ka diranta di le sekete o bo o tsaya madi a fetang mogolo wa gago.

Ke dilo dife tse di molemo le tse di borai ka overdraft facility, tlhalosa ka boripana? Ke maaka fela.

Di ka tilwa ka go itlhokomela le go tlhokomela yone karata ya gago. Banka ga e setse go file madi o tshwanetse o a dirise sentle.

Di ama ka gore o sa kgone gore o ka lekanyetsa madi a o a dirisang kana ga o setse o bone madi a le mo seatleng o a dirisa phetelela o sa itse gore o ka duela jang.

O ka adima madi ka go dirisa yone cell founu ya gago ntle le go ya kwa bankeng ga e le gore o a palama, e ka go thusa le go boloka madi a sepalangwa.

Nna, bagolo dipotso tsa lona ga ke sa tlhole ke itse gore nka araba ke reng jaanong. Ga o ka re tlhalosetsa gore tirelo ya banka ya go ntsha madi a go tsaya leeto o e dira jang go akaretsa dintlha tse di maleba le tlhwatlhwa ya go.

Forex ke nngwe ya dilo tse di dirisiwang mo inthaneteng go ka itirela madi online.

Dikgang tse ke di utlwang ka forex ba bangwe ba e kaya e le e siame bangwe ba e kaya e le e sa siama mme bontsi ba batho ba ke ba itseng ba itse go e dirisa ebile ba itse go ipolokela madi ka yone.

Ditlamorago tsa go dirisa forex ke gore e tshwana fela le go gamble, nako tse dingwe ga o bone morokotso ebile o feleletsa o jelwe madi a gago ka jalo forex ga ya siama.

Ke ne ke tla mo tlhalosetsa gore forex e na le gore o ka jewa kana o ka dira madi mme nka mo tlhalosetsa gore a e tlogele gore a kgone go bona gore o dira eng ka madi a gagwe.

O ka aga ntlo ga nka win-a madi ko forex, o ka ikagela ntlo gonne ke a sotlega mo moyeng ga ke sena ntlo and e ke ikutlwa ka gore forex ke fela jaaka ga o tshameka ka tšhelete gonne nako tse dingwe o a win-a nako tse dingwe o a jewa.

Nka tsaya founu ke a Google-a go bona gore nka dirisa madi jang.

Nna bagolo ga ke sa tlhole ke itse le gore ke arabe ke reng tse dingwe tse ga ke di itse.

Ke ne ke tla mo botsa gore a o kgona jang go ka iphedisa gape ka forex le gore a ntlhalosetsa gore o tsaya kae madi a go a tsena ko forex ga go tshepa le gore ko pheletsong a ka bona morokotso wa teng na?

Ba itemogela gore ba itebale, ba lebala ko morago.

A o ka re bolelela maitemogelo a gago a mo go one go fetoga ga madi goneng ga ama dijo?

Di ama madi ka gonne ikonomi ya rona ga e a ema sentle fela jaaka ga o ka tsaya pula wa e lepalepantsha le ranta ya Aforika Borwa.

Dingwe tsa dikotsi tse di ka nnang gone tse di amanang le go .

Gonne ya ga go botlhokwa, batho ba e leng gore ba tshwanetse go itse ka ditlhwatlhwa tsa madi ke batho ba ba dirang ikonomi le batho ba e leng gore ba tsenetse yone forex.

Go sa nne le thuto e e lekaneng ka ga forex, go se dirise risk management, go batla go huma kana go kry-a morokotso ka bonako le go tsenya madi a le mantsi thata ntle le dintlha.